Taba ena jwalo ka motjha e ndula hantle hobane malapa ha lekane, kannete khampani tseo tse ding tsa dibese di ya bona hore batho ba di-pension-e ba hloka thuso kae. Le ha e se thuso ekalo, empa bonyane ba ba thuse ka hoo itseng moo ba kgonang teng.

Taba ya mafura, tjhelete ya teng ke dula ke e kentse budget-eng ya kgwedi le kgwedi. Ke dula ke le ready ha ditheko di ka nyolowa, ha ditheko di ka theowa. Ha ke suffer-re haholo hobane e dula e le budget eng. Mafura a dula a le budget-eng kgwedi le kgwedi.

Bakganni ba hloka mamello tseleng hobane ha ba hlomphe melao ya tsela. Hape ba rata tjhelete, ba tatetse ho etsa tjhelete hoba ba etsa tjhelete ka batho. Bakganni ba ditekesi ba atisa ho tshwara dibetsa tse kareng dithunya, diphafa le dithipa.

E ama potla ya ka ha bohloko haholo. Hana jwale, ke bona tjhelete e ngata e ke e sebeletsang e fella tekesing. Tekesi e se tura re bapisa le mehleng ya dilemong tse fetileng, mohlomong tse hlano tse fetileng. Tekesi e se e tura, e nyolositse ka tsela e makatsang haholo. Motho le hao o ya mosebetsing o so bona ekareng o theohelella for transport-o, tjhelete ya hao o bona ekareng e fella tekesing. Hoba letsatsi le letsatsi ha o lefella tekesi, tjhelete ya teng e ngata haholo. Tekesi ebile e dula, ba dula ba e nyolla ka di-two ranta, di-two ranta now and then.

Ke nahana sena se bakuwe ke taba ya hore dibese tsa mehleng ya hana jwale di tsamaya ka nako, dibese di tsamaya ka nako. Batho ba dula ba potlakile le dinako tsa batho tsa mabaka a bona di fapafapane, jwalo ka ho ya dikolong, mesebetsing, hohle mabakeng a rona a hlokang hore re palame ditekesi, dibese mabaka a rona a fapane. Jwale, dibese di tsamaya ka nako, ke nahana sena se bakuwe ke taba eo.

Mohlomphehi le kae? Ke ne ke founa mabapi le taba ya hore ke hloka mosebetsi wa ho ba mokganni wa Bolt. So, ke kopa ho botsa hore nang ho hlokahala hore ditokomane difeng? Hape nka ngodisa jwang hore ke qeteletse ke be, ke bile mokganni wa Bolt. Ke kopa dintlha kaofela le ditokomane tse hlokahalang hore ke ngodise hore ke tlo ba mokganni wa Bolt kamoso. Ke na le mangolo a license, ke nka kgona ho ba mokganni, ke na le experience ya bokganni ya lemo tse pedi.